Timfanelo ta nkoka leti nga kona hileswaku vaxavi va na wona mpfumelelo wa ku endzhaku ka masiku ya ntlhanu wo xava va nga ha vuyisela swixaviwa swa vona loko va nga swi tsakeli swixaviwa leswi va swi xavaka swi fanele swi va swi funengetiwile kahle swixaviwa leswi va swi xavaka swi fanele ku va swi pakiwe hi ndlela leyi yi nga kahle va na mpfumelelo wa ku loko xilo va nga xi tsakeli va nga ha cinca miehleketo va nga xi xavi va na mpfumelelo wa ku a swi fanelanga ku ve ni va siya tinambara ta vona ta bank kumbe pin ya vona.

Vuhangalasi bya mahungu swi na xiave hikwalaho ka ku mahungu lawa va ma vulavulaka eka xiyanimoya loko ku ri mahungu yo aka swi ta endla ku ri vanhu va ri na ntsakelo wo tshama va yingisele mahungu wolawo va ta kota ku kota ku va ta kota ku kuma ku pfuneka eka xiyanimoya xelexo na loko swi hlamusela leswaku mahungu lowu a ma na matimba yo aka exikarhi ka vaakatiko swi ta va swi ri na ntshikelelo exikarhi ka muganga wolowo hikuva vanhu va ta tshamela ro holova se swi fanerile ku mahungu lawa ma haxiwaka i mahungu lama nga ni ntiyiso a hi mahungu lama hembaka ene a hi mahungu lama nga ta endla ku ve ni ku va ku ri na ku holova exikarhi ka muganga.

Rain na Telkom i ti-network leti ti nga ni nxavo wa le hansi nakona ta kota ku ve ni ti tirhiseka eka nkarhi wo leha ene a ti na mpimo mpimo wa kona wu le henhla swinene ku tlula letin'wana na nxavo wa kona a wu durhi ku fana na Vodacom na yona MTN mara leyinene nene ya koho i Rain hikuva u kota ku yi tirhisa u nga ha hakela mali leyitsongo yo ringana three hundred leyi u nga ha kotaka ku tirhisa wena na ndyangu wa wena nyangha yi hela yi nga si hela na yona Wi-Fi ya wena.

Ndzi nga dzikisa miehleketo ya mina loko swi ta ka mhaka ya tidyondzo na ku ve ni vanhu va pima ku tirhisa swidzidziharisi tanihi byala no dzaha mafole kumbe timbangi vana vo tala eka tiko ra hina a va na ntokoto loko swi ta ka mhaka ya tidyondzo swilo leswi va nga na ntokoto kumbe swilo leswi va rhandzaka ku swi endla i ku phuza byala no dzaha no tikuma va ri le vunandzini minkarhi yo tala mhaka ya ku ve ni va fanele va rhangisa tidyondzo ta vona emahlweni a hi swilo leswi va swi rhangisaka ngopfu kambe loko swi ta ka ku phuza i swilo leswi va swi rhangisiwaka ngopfu emahlweni se loko ndzi vulavula hi mhaka ya tidyondzo va ta kota ku kuma ndlela ya ku va fanele va huma njhani ku ve ni va kota ku pfuneka.

Ku tirhisa ka tiselulafoni na tikhompyuta loko swi ta ka tiselulafoni swi endla leswaku munhu a kota ku hatla a kuma mpfuno kumbe ku hatla a kuma timhaka leti endlekaka etikweni ra yena hikuva vanhu vo tala va va vulavula hi swona ku tirhisa khompyuta swi endla ku loko munhu a lava ku tsala timhaka kumbe ku endla xilo swi hatla swi endleka hi xihatla ku fana no fambisa mahungu hi Email swi endla leswaku mahungu ma hatla ma fika ka munhu loyi a lavekaka nakona ku fana na riqingho loko hi tirhisa e selulafoni swi endla leswaku munhu loko u n'wi fonela u hatla u n'wi u n'wi u ma na timhaka ti kota ku hatla ti fikelela eka ye.

Ina ndzi tshame ndzi yi tirhisa hinkwato ti-Wi-Fi leti ti na ti-password leti munhu a faneleke ku ve ni a ti faka kambe matirhiselo ya tona a ti fani Wi-Fi ya le kaya yi na ku ve ni yi endla katsongo yi nga loko u secha swilo ka inthanete swi ri na ku ve ni va swi endla katsongo ku tlula ya le layiburari ya le layiburari yi na ku veni loko u yi tirhisa loko u lava swilo eka inthanete kumbe ka social media u swi kuma hi xihatla ti hambana kwalano mara ku tirhisiwa ka tona ta fana a ku na ku hambana.

Hi ku ya hi mina a ndzi ma voni ma ri na nkoka wa le henhla ngopfu hikuva na yena i munhu loyi a hanyaka tanihi mina ene i munhu loyi a tsakelaka ku ri xin'wana na xin'wana lexi endlekaka xi nga tikumi xi ri le ka maphephahungu na yena a kota ku ve ni a hanya ku fana na mina ko va mhaka ya ku ve ni va lava ku hi tivisa ku ri ku endleka yini evuton'wini bya yena mara a hi swa nkoka leswiya leswikulu ku ri eka phephahungu rin'wana na rin'wana kumbe nkarhi wun'wana na wun'wana hi fanele ku tiva ku ri ku humelela yini hi vutomi bya yena.

Eya swi vava ngopfu a ku fane ku ri na mpfumelelo wa ku va loko masiku ya data ya wena yi ma fikile yi nga heli a yi vi yi ri na ku tlulela yi ya eka nyangha leyi taka u kota ku ve ni u yi tirhisa yi za yi ya hela hikuva ku tshama u xavela data ri tlhela ri nga heli swi vavisana e moya ngopfu a va a va hi pfumeleli ku ve ni va tatisa masiku nyana matsongo hambi ko va vhiki nyana swi nga va swi ri kahle.

Ina i ntiyiso nxavo wa data i xirhalanganyi lexikulu ku ve ni munhu a tiphina loko swi ta ka inthanete hikuva data ra durha loko u ti kuma u xave data ra hundred rand a wa ha enkarhini wa sweswi a wa ha koti ku ve ni u nga ri tirhisa ku ve ni ku fikelela nyangha nakona hambi hi vhiki a wa ha koti ku ve ni u heta hikwalaho ka ku ve ni ri tirha hi lokukulu ene ri hatla ri hela u nga se na ri tirhisa ku fikelela laha wehe u lavaka kona so eya loko u nga ri na mali yo xava data swi vula ku ri a ku na inthanete leyi u nga yi tirhisaka ene swilo swo tala masikwana lawa swi kumeka ka inthanete so loko ku nga ri na data xirhalanganyi lexikulu.

Cell C Cell C nxavo wa yona wu ngcono ku tlula nxavo wa Vodacom Vodacom ya durha ene ni data ra voho ri hatla ri hela kambe ka Cell C ku na ku ve ni minkarhi yin'wani loko u xava data va ku nyika data rin'wana ra mahala ene data ra vona ra ra ra tirhiseka nyana nkarhi wo leha data ra Vodacom ra durha nxavo wa ko wu le henhle ngopfu ene a ni swi tivi swa ku why ri durha mara nxavo wa voho wu le henhle ngopfu.

Hey hey mbilu ya me yi va yi tshoveke ngopfu yi va yi tshoveke hi lokukulu hikuva loko ni nga ri na data a va pfumeli ni tirhisa inthanete ene loko ri sele a va ri ndlhuliseli ri ya mahlweni mbilu ya me yi va yi tshoveleke ngopfu hikuva loko ri va ri expir-ile a ku na swa ku va ta ku ndlhulisela rona u kota ku ri tirhisa eka nyangha leyin'wana kambe loko u nga ri na rona ro tala a wu koti ku nghena ka ka inthaneti hey ya ya vava.

Ni xava data ya Vodacom hi n'hweti na tatisa kambirhi ya na tatisa kambirhi hi ku loko ni xava ni xava data ra mavhiki mambirhi mara minkarhi yin'wana data leriya ra mavhiki mambirhi na ku ve ni ri endla mavhiki mambirhi a ri fikeleli u nga kota ku ve ni u tirhisa vhiki rin'we loko u ya fika ka vhiki lerin'wana vhiki lerin'wana no hela a ri heli data ri helela exikarhi se swi lava ni tlhe ni xava futhi nakambe leswi endlaka ni xava kambirhi mara minkarhi yin'wana hambi hi kanharhu kumbe ka four kumbe ka mune na ri tatisa data ra Vodacom ra durha.

Data ra ti-cellphone i data ri ku pfumelela ku ri u nghena ka inthaneti hi ndlela ya ku loko u log-a in loko u nghena u secha ndhawu leyi u search-aka ka yona va teka ntsengo wo karhi wa data lowu ka vona wu nga ta fika wu endla mali wena u kota ku u va u ri na mpfumelelo ya ku ve ni u lavisisa swilo leswi u lavaka swona eka inthanete.

E ku ve ni hi ku masikwani lawa swilo swa ku ve ni u tirhisa data ra wena ka swona swi tele swa tika nyana ku ve ni u ri pimanisa leswaku ri kota ku hlayiseka ku za ku ya hela n'hweti mara lexi ni nga endlaka xoho i ku ve ni ndzi seta e nkarhi kumbe ndzi seta ma data ya ku hi siku ni fanele ku pfumeleleka ku tirhisa ntsengo wo karhi siku rin'wana na rin'wana ni fanele ku ve ni ni tirhisa ntsengo wo karhi wa data loko swi fikelela ka ntsengo lowuwani swi nga ha ni pfumeleli ku ri ni nghena ka ka ka ka inthanete kumbe swi nga ha ni pfumeleli ku ni fanele ku ve ni ni tirhisa e data ku ya mahlweni eya ni nga ni nga endla tano ku ve ni ni kota ku fikelela e n'hweti.

Hi xitalo Wi-Fi yi na ku ve ni yi tirhisiwa nkarhi wo leha ene wa kota ku tshama wa kota ku hakela mali leyi nga le hansi u va u kota ku yi tirhisa nkarhi wo leha u va u nga ri na ku chava ku ri ri ta hela mara loko swi ta eka data ri na ku ve ni ri nga hatla ri hela se swi lava swa ku ve ni u tlhe u yi tatisa ene loko se u yi tatisa u ta va u tatisa hi hi mali ya le henhle ngopfu ku tlula leyi u nga xava hi yona so Wi-Fi i ku mali leyi u nga xavaka ma data ya Wi-Fi kumbe mali leyi u nga yi hakelaka ya Wi-Fi hi nyanga yi nga va yi ri yintsongo ku tlula mali leyi u nga yi tirhisaka hi n'hweti ku ve ni u xava data hikuva data ntsengo wa kona wu va wu ri le henhla ku tlula ntsengo wa Wi-Fi.

Xirhundzu xa data malume u xi tirhisa efonini ya wehe loko u lava ku ku tlanga music eka inthanete kumbe loko u lava ku secha swilo eka inthanete kumbe loko u la ku nghena ka social media ku fana na vo Facebook WhatsApp TikTok na YouTube laha u kota ku ku langusa tivhidiyo to hambanahambana xin'wana i ku veni wa kota ku download-a na WhatsApp leyi u nga kotaka ku vulavula hi yoho efonini leyi yi ta kota ku ve ni u nga xavi airtime mara u tirhisa xona xirhundzu lexiwani xa data ku ve ni u kota ku vulavula na munhu wun'wana loyi a nga le kule na wena.

Lexi xi endlaka ku ri data ri durha eka masiku lawa i ku va swilo swo tala leswi tirhisiwaka swi lava ku tirhisa data leswi swi endla swa ku hikuva swilo swo tala swi lava data ku ve ni u swi fikelela swi endla ku ri na vona lava va endlaka data va ri durhisa hikuva va swi tiva swa ku vanhu vo tala a va nge endli swilo swo tala munhu a nga ri na data ku fana na ti-social media vanhu va tala ku hungasa eka tona eminkarhini ya sweswi ene loko u nga ri na data u nge koti ku tirhisa social media so hikwalaho ka ku vulaveki bya data byi le henhla swi endla leswaku na rona ri va ri durha hikuva vanhu vo tala va ri lava.

Data masikwani lawa matirhiselo ya wona ma le henhle hikuva ku na swilo swo tala swo hungasa hi swona leswi u nga swi kumaka ka inthanete leswi swi endla leswaku na nxavo wa rona wu va wu ri le henhla hikuva matirhiselo ya kona ma le henhle swinene.

Swilo leswi munhu a nga swi tirhisaka swi katsa ku nghena ka google u search-a ti-assignment-e kumbe u endla research-e i thopiki yo karhi xa vumbirhi i ku nghena ka YouTube u langusa ti-movie kumbe u langusa dyondzo yo sweka kumbe u kuma dyondzo yo karhi ya le xikolweni xa vunharhu u nga ha nghena ka TikTok u ti hungasela hi ti-video leti va ti upload-aka vanhu xa vunharhu u nga ha nghena ka Facebook u hungasa na vanhu hi ku ve ni mi titlotlela kumbe u hlaya switori leswi vanhu va swi tsalaka ka Facebook xin'wana i ku ve ni u nga nghena ka WhatsApp u vulavula na vanhu xin'wana xa koho mi nga ha yendla na video call hi ku tirhisa data.

Munhu a nga kota ku vulavula na munhu loyi a nga le tikweni ra le kule ku fana na vo America India Iigeria mi nga ha tirhisa video call ku vulavula munhu a nga kota ku nghena ka interview hi ku tirhisa e data loko u nghena efonini munhu a nga ha kota ku kuma tidyondzo ta xikolo efonini ya yena a nga yanga etlilasini kambe a tirhisa data na khompyutara ya yena xin'wana u nga ha kuma vuxokoxoko hi mhaka ya tiko ra wena laha u tshamaka kona kumbe tiko ra Afrika-Dzonga hi ku ve ni u gugula u secha timhaka ta tiko leri u tshamaka ka rona.

E-e a swi hambananga Wi-Fi na yona data swi tirha i ku fana ko va mhaka ya ku loko u tirhisa Wi-Fi u va u nga fakanga sim card eka riqingho ra wena u va u yi faki eka xilo lexi vitaniwaka ku ri i router laha se swi nga ta boha ku ri u connect-a ka router leyiwani ku kota ku tirhisa e data ya kona swi hambane kwalano mara matirhiselo ya mara matirhiselo ya kona hinkwawo i matirhiselo man'we a ma na ku hambana.